Hayi, ayililo icebo elihle. Ii-ARVs kufuneka zithathwe yonke imihla ngexesha elifanayo ukuze zisebenze kakuhle. Ndingamcebisa ukuba alandele imiyalelo yezonyango kuba ukungawathathi rhoqo kubangela ukuba intsholongwane iqine kwaye amayeza angasebenzi.

Amaxesha amanintsi amadoda awanikwa xesha lingaphaya okanye awahoywa xa ezila, xa kuthelekiswa nabafazi ngenxa yesiko okanye uluntu olungawuniki indawo efanayo yokubonakaliso imvakalelo.

Ewe, ndicinga ukuba bubuqhophololo obu, andizukumcenga kodwa ndingamxelela ukuba akukho ndlela yokunciphisa umzimba ekhuselekileyo ngaphandle kokutshintsha indlela yokutya kunye nokuzivocavoca. Ndingamcebisa ukuba angazibeki emngciphekweni afune uncwedo lwezempilo.

Abantu abanemali engenayo ephezulu abafumana i-medical aid nabahlala kufutshane nezibhedlele zabucala ngabo abafikelela lula kukhathalelo lwabucala. Abahluphekileyo bahlala bengakwazi ngenxa yeendleko.

Umcelimngeni omkhulu kukuhamba umgama omde, ukunqongophala kwezithuthi, ukulinda ixesha elide esibhedlele nokufika amayeza sele ephelile.

Abasebenzi bezempilo kwizibhedlele zikarhulumente banemfundo kodwa bahlala benemingeni yezixhobo kunye nomthwalo omkhulu. Kwizibhedlele zabucala kukho umgangatho ophezulu ngenxa yokhuphiswano kodwa bobabini bafuna uqeqesho olulungileyo.

Ndiza kummamela ngobubele ndisebenzise ulwimi olucacileyo noluthomalalayo, ndinqande yonke into ekunomenzakalisa okanye emphazamisayo. Ndimbuze ngemvume ngaphambi kokwenza nantoni na kwaye ndibonelele ngendawo ezimeleyo neyimfihlo ukuze azive ekhuselekile.

Ewe, iindlela zokukhupha umitho olungafunekiyo zinokubangela ukopha, intlungu, ukosuleleka kunye neengxaki zempilo ezinzima.

Ewe, ukufundisa ngokuzikhusela kubantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu kuyanceda kuba kubanika ulwazi oluyimfuneko lokuthatha izigqibo ezifanelekileyo. Kuthintela umthwalo wokuba neentsapho ezingafunekiyo kwaye kunciphisa ukusasazeka kwezifo.

Ezinye iindlela zocinizelwano kubantu abaphila nokukhubazeka ziquka ukungabavumeli ukufikelela kwiindawo zoluntu, ukungabaniki amathuba emfundo efanelekileyo, ukubathathela ingqalelo kakubi okanye ukubabeka amabala kunye nokunganikwa amathuba emisebenzi alinganayo.

Ewe, ndinganaso isibindi sokukhuthaza wonke amadoda nokuba anesini esahlukeneyo ukuba athathe inxaxheba kulwaluko esibhedlele ngokuzithandela. Oku kunceda ukunciphisa umngcipheko wosulelo lwe-HIV, kuphucula impilo yoluntu kwaye kukhuthaza ukhuseleko lwabo bonke.

Ukuqeqeshwa kwe-first aid kubalulekile esikolweni ukuze ootishala bakwazi ukunceda ngokukhawuleza xa kukho ukonakala. Banciphise ubungakanani bokulimala kwaye bagcine ubomi babafundi.

Ulwaluko lunciphisa umngcipheko wokusulelwa ziintsholongwane ezifana ne-HIV, lunceda ekucoceni nasekukhuseleni indawo yezini kwaye lunokuphucula impilo yonke yamadoda.

Ndiza kumthuthuzela ngobubele, ndimbeke emoyeni wokungagwetywa, ndimxelele ukuba uvavanyo luzamnceda afumane unyango olufanelekileyo kwaye azimisele ngokufanelekileyo.

Imililo ematyotyombeni ibangela kukutshiswa okungalawulwa, uvala phantsi kakubi kunye nokutshisa kwemozulu. Amanyathelo afana nokucoca indawo, ukulawula ukutshiswa kunye nokwazisa abantu ayanceda ukunciphisa ingozi.

Ewe, kukho abantu abasebenzisa intetho yezandla kule ndawo kodwa ngamanye amaxesha babhekiswa ngolunya okanye bangahoywa kakuhle ngabanye abantu nto ebabangela ukuba bazive bebodwa okanye bengavumelani. Kodwa kukho neendawo apho befumana khona inkxaso kwaye abantu abanintsi bazama ukuqonda nokubanceda.

UMzantsi Afrika unazo izixhobo zokuhlangula ngexesha likanogumbe kodwa azanele kwimimandla yonke, ezidolophini kusebenzayo kodwa kwiindawo ezisemaphandleni kusalibaziseka uncedo ngenxa yokungabikho kwezixhobo, abasebenzi kunye nemali.

Ndiyakuliphulaphula ngononophelo ndilikhuthaze ukuba likhuseleke. Emva koko ndilikhuthaze ukuba lithethe nomongikazi okanye umntu onoxanduva kwiikliniki.

Tata, ndiyaxhalaba kukutshaya kwakho kakhulu, ukutshaya ipakethe yamashumi amabini ngemini kuyingozi, konyusa umngcipheko wesifo sentliziyo, umhlaza kunye neengxaki zokuphefumla. Nceda ucinge ngokuyeka.

Ewe, ndiza kufowunela u-one one two okanye u-one zero one seven seven ndibike indawo esikuyo. Imeko yolwimi nendlela yokufikelela kuthi, ndihlala ndinabahlobo ndimnike uncedo lokuqala ndilinde ngononophelo uncedo.

Abanye baziva beneentloni okanye benetyala kuba beziva ngathi bayalahla abazali babo okanye besoyika ukuba abazali baza kuziva bekhatyiwe kwaye bengathandwa.

Kufuneka kusetyenziswe iikliniki ezihambayo, kuqeqeshwe abasebenzi basekuhlaleni, kusetyenziswe iitheknoloji ezifana ne-telemedicine kwaye kuphuculwe indlela zokufikelela kwezo ndawo.

Abantu abanintsi bakholelwa ukuba amadoda omelele kwaye akamelanga akhale, nto leyo eyenza kube nzima amadoda axele ngobundlobongela. Kukho neentloni, nokoyika ukugwetywa okanye ukungakholelwa.